Kule sikhathi esiphila kuso isikhathi samanje, izitshalo azisatshalwa ngendlela zazitshalwa ngayo esikhathini sakudala. Siphila esikhathini ekuwukuthi izitshalo sezifakwa amakhemikhali ukuthi zisheshe zivune. Ezakudala, abantu bakudala bebalinde balinda izitshalo zivune ngesikhathi, futhi bebazi ukuthi izitshalo zabo zizonethelwa yimvula. Manje izitshalo zethu azinethelwa yimvula, siyazifaka amakhemikhali ukuthi zisheshe zivuthwe bese zinikezwa abantu ekumele bazithengise ukuthi bakwazi ukuthi bayenze imali.

Izinzuzo zokutshala umoba lapho kakhulukazi kusweleka khona amanzi, ayikho inzuzo ey'ndaweni ezinjalo ngoba umoba wakhona uyafa ngoba awutholi amanzi. Kusho khona ukuthi abantu abalimayo, abalima umoba angeke bakwazi ukuthi bavune umoba wabo ngoba bazobe bengenawo umoba owanele ukuthi bavune.

kungathiwa ngiyatshala, ngingajabula kakhulu uma kungathiwa ngitshala ngemifino, izithelo ngoba yizinto ekuwukuthi zidliwa kakhulu emphakathini nasezindlini. Nezinkukhu nazo zibalulekile ngoba sidinga zona ukuthi sibe namaqanda, sithole amaqanda, sithole nenyama.

Yebo, ngingangena kakhulu ngoba siyawudinga ukuxhaswa, ngokwezimali ukuthi sikwazi ukuthi iy'tshalo nezilimo zikwazi ukukhula kahle. Kuthengwe izinto ezidingekayo ngezitshalo ukwazi ukuthi kutshaleke kahle. Sibe nezinto, imigqomo, sibe nokuthenga okwezitshalo sazi ukuthi sithenga ngani.

Ziningi izindlela ezingasetshenziswa. Zikhona izindlela zokusebenzisa ukuthi bathuthuke, ikakhulukazi izindlela zokuxhumana social media phecelezi. Bayakwazi ukuthola lapho imfundiso ukuthi bakwazi ukufunda ngokwezokulima, bathole ulwazi olujulile futhi bazi ukuthi basebenzela phezukwani.

Bangazama ukuthola amathanki, kukhona amathanki ama-JoJo tank. Kusetshenziswe nama-hosepipe ukuthi amanzi angamosheki, bakwazi ukuthi bathole amanzi ngaleyo ndlela leyo. Ama-JoJo tank akhona, bangazama ukuthi kutholakale ama-JoJo tank baxhumane nabeze-agriculture ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-JoJo tank bakwazi ukunisela iy'tshalo zabo besalinde imvula ukuthi imvula ine.

Akusizona izindawo zasemakhaya zodwa ezinezindawo zokwelima, nakhona la emadolobheni zikhona izindawo abantu abaningi abasha futhi sebangenele kakhulu ey'ndabeni zokwelima. Futhi bayibona kuyinqubekela phambili iy'ndaba zokwelima. Futhi njengoba namathuba emisebenzi engekho, ikakhulukazi ebantwini abasha, sebangenelele kakhulu ey'ndabeni zokwelima.

Amakhemikhali, kakhulukazi la emadolobheni sekuyiwo osetshenziswayo kakhulu ukuba uncedise iy'tshalo , iy'tshalo nemifino ukuthi zisheshe zimile. Okuwukuthi kuhlukumeza imifino, kuhlukumeza iy'tshalo ukuthi abantu bathola izinto sezinamakhemikhali. Umhlabathi wakhona akusiwo umhlabathi olungile ngokwetshala.

Akusizona izindlela ezilungile ngoba izimpomva zamanzi ezinye amanzi wakhona awahlanzekile. And then futhi akusiyindlela abantu abafuna ukutshala ngayo, kodwa abanako okunye ekumele bakwenze kumele basebenzise kona ukuthi bakwazi ukuthi iy'tshalo zabo ziqhubekele phambili zikhule.

Ngicabanga ukuthi ngingakhetha ukufuya izingulube. Izingulube ziyahamba futhi ziyathengwa kakhulu futhi azidingi ukondliwa kakhulu, azinamsebenzi omningi. Futhi zinomphumela ngoba inyama yengulube iyathengwa futhi iyadleka, iyadliwa abantu abaningi. Ngingathengisa izingulube.

Kulolu daba-ke yilo engingeke ngazi ukuthi ngaluchaza kanjani kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sekubhekwe kakhulu ey'ntweni zesayensi, bayakwazi ukuthi babone phecelezi i-climate change ukuthi ihamba njani. Bangabheka kuyona ukuthi bakwazi ukuthi babone futhi bavikele, bazi ukuthi bavikela kanjani ukuthi kungenzeki lokho.

Ngiyacabanga ukuthi baze bakwazi ukuthi bafinyelele ezimakethe ukuthi bakwazi ukuthi badayise imikhiqizo yabo , kumele bazenzele bona phecelezi i-marketing. Bangene ey'tolo ekuwukuthi bayazi ukuthi zidinga imikhiqizo yabo. Bafike bakhulume nabaphathi ukuthi bacela ukuthengisa ama-products wabo iy'tolo zabo.

Ukulima kuwumsebenzi obalulekile, ukulima futhi kunemali kakhulu. Esikhathini samanje baningi abalimi futhi abasezingeni eliphansi nabasezingeni eliphezulu, futhi nentsha iseyingene kakhulu ekulimeni ngenxa yokuthi umsebenzi awukho, kodwa ukulima kuyinto ekhona futhi sekunane y'kole ezifundisa ngokulima. Ngingagqugquzela kakhulu ukuthi intsha ingenelele futhi kakhulu ekulimeni.

Angazi-ke kulo mbuzo kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba vele iy'tshalo kakhulu sezisetshenziselwa amakhemikhali, indlela yokuwasebenzisa maningi. Futhi ahlukahlukene ukuthi iy'tshalo zivune, futhi zikhule, futhi zisheshe ziphume emhlabathini.

Ukukhiqizwa kwesikhumba kulimaza kakhulu kakhulu ey'lwaneni ngoba isikhumba sithathwa ey'lwaneni, amanzi nawo ayangcola. Manje-ke ebantwini abasebenzisa amanzi kwezolimo nabo baya-affect-eka, phecelezi baya-affect-eka ngoba kulesi sigaba abakuso abadingi ukuthi bangasebenzisa amanzi angcolile, abadingi ukuthi kungasuswa iy'hlahla noma iy'tshalo ukuthi kwenziwe isikhumba.

Ziningi ezingaba khona, sinawo amathini, ama-baked beans, sinawo amaphizi, tin fishi, sinawo amabhontshisi asemathinini. Kuningi okusemathinini okungakhiqizwa lana eNingizimu Afrika nasemazweni angaphandle okusemathinini. Sinawo no-Bull Brand, kuningi okusemathinini okungakhiqizwa kuleli nasemazweni angaphandle.